Le nna toro ya ka ke go batla go ipona ke namela sefofane mme seo nkile ka se phethagatsa ka gonne se ile ka se namela. Ke rata thata go tsamaya ka sefofane sa FlySafair

Selo sa mathomo o tshwanetse o itse nako e o tla tsamayang ka yona mme o tshwanetse o goroge at least two hours before. O lebelele letsatsi le o tsamayang ka lone gore dithekete di tlabe cheap-ile go ba di tla be di tura naa. O tshwanetse o tsamaye o ile go batlisisa ka founu gore mo o tsamayang o fitlha leng, nako mang, le gone o tshwanetse o kry-e motho a go emetse ko airport.

Ke rata dibese tse di leng ka mo gare ga toropo ya Petoria gonne di ka tlhwatlhwa ya kwa tlase mme ebile di go fitlhisa gaufi le kwa o yang. Di tsamaya bonolo, ditsela tsa teng di pila, ditsela tsa teng ga di na mesima.

Metšhini ya bona ga e kgone go bala di-trips pila mme nako e nngwe o fitlhela banamedi ba utsweditswe matsatsi a dibese ba sa itse gore jang.

Mokgweetsi wa nnete o tshwanetse a tsamaya a lebeletse speed-i, a se ka a šiana thata gonne o tla baya maphelo a batho mo kotsing. O tshwanetse a tlhompe bakgweetsi, a tlhompe le banamedi, a tlhompe le melao ya tsela.

Kotsi ya ntlha ke gore batho ba itemogela gore ba rata go senya dibese ge ba le mo strike-eng, seo se dira gore mo 'tsatsi le ba busitseng dipelo, re tshwanetse re boele meberekong, ga re na dikoloi tsa go ya mmerekong.

Go ya ka motho, o tshwanetse go tlwaela seemo se o phelang mo sona, ge dibese di tletse mme o eme ka maoto, amogela mme o thabele fela gore o fitlha ko o yang.

Nkile ka siiwa ke bese le nna ke ile ka monate wa boroko, ya re ge ke latela bese e ke tshwanetseng ke tsamaye ka yona, ka e fitlhela e setse e tsamaile.

Banamedi ba amega thata gonne dibese di namelwa ka tlhwatlhwa ya kwa tlase mme banamedi nkile ba gapeletsa go tsamaya ka di-taxi tse di leng ka tlhwatlhwa ya kwa godimo go ya meberekong.

Dibese di ka se kgone go tsamaya mo tseleng tsotlhe gonne bese ke sefatanaga se se leng gore ke se se golo mme ditsela tse dingwe tse, se ka se kgone go tsena, mme le gone, bese ga se special-e.

Tlhotlheletso ya di-price-e ka ngwaga le ngwaga ga eng ame thata mme ga e ntshikinye gope gonne le koketsego ya teng e kwa tlhwatlhwa ya kwa tlase.

Nka e fa tlhwatlhwa ya kwa lesome gonne sa ntlha, ga se gantsi o ka fitlhela bese e tsene mo kotsing, sa bobedi tlhwatlhwa ya tsona e kwa tlase.

Ke ikutlwa ke tshwenyegile thata mo moyeng mme ke sa tshwarega sentle gonne tlhwatlhwa ya dinamelwa tsa bese e kwa tlase and-e le rona re gola madi a kwa tlase. Seo se ne se re kgontsha go fitlha ya rena re kgone go save-a le madi a go godisa bana mme fa di namelela jaana, ke ikutlwa ke tshwenyegile thata.

Ee, mme gone e tlwaelegile empa fela ditsela tsa rena ga di a direlwa gore batho ba kgone go tsamaya ka maoto le ka dibaesekela, e ka re mmuso o ka tiisa letsogo wa tla wa tlo thusa baagi ba Hammanskraal.

Eya, letshwao la motho wa go tsamaya ka dinao mo tseleng ke a le itse mme ke itse gape le la go ema, le la go tshela tsela, ke itse la dikgomo, ke itse la dibese, ke itse gape le la di-toll gate le di-ambulance.

Kotsi e kgolo ya ntlha eo e ba fitlhelang gantsi le gangwe ke taba ya dikoloi tse di tswang mo tseleng, di thula batho ba ba tsamayang ka maoto. Ekare go ka ba le tsela mo go tsamayang batho ba tsamayang ka maoto fela, ga ba le tsela e go tsamayang batho ba baesekele, ga ba le gape le tsela ya batho ba dikoloi gore go kgone go ba le tlhomphano.

Dipoelo tsa go tsamaya ka baesekele ke gore o kgona go fitlha tirong mme e ka se go fitlhise ka bonako gonne baesekele e tsamaya ka bonya. Mme kotsi e ka ba tlhagelang ke dikoloi tse di tswang mo tseleng ka phoso, di thula batho ba dibaesekele le ba ba tsamayang ka maoto.

Bakganni ba dikoloi ga e le bosigo ga ba obamele melao ya tsela. Go ka diragala dikotsi di le dintsi fa mabone a mmila a sego.

Fa pula e na, dikoloi di le dintsi ga di kgone go tsamaya mme seo se dira gore traffic-i e tsamaele ka bonya mme bakganni ba le bantsi ba fitlha ditirong nako e setse e tsamaile.